Izikole zingacinisekisa ukuphepha nokunakekelwa kwezikhungo zemidlalo ngokwenza ukuhlolwa njalo kwezizinza ukuze kutholakale ukonakala. Kumele zicashe noma ziceceshe abasebenzi abe nesibopho sokugcina kwezindawo. Kufanele zifake izimpawu ezicwayisayo ezindaweni eziyingozi, noma ezilungisayo. Izikole zingakwazi futhi ukufundisa abafundi ngendlela efanele yokusebenzisa isizinza zemidlalo. Ekugcineni, izabelo mali zokulungisa nokugcina lezi zindawo kufanele zibe zingcenye yehlelo lwesikole.

Uma izikole zicala ukufaka imidlalo yesintu ezihlelweni zokufundisa umzimba, kuzoba nomthelelela omuhle. Abafundi bazokwazi ukufunda ngamasiko abo ngenkathi bejabule ukuzicovocavoca. Lokhu kungakhuthaza ukuzigagcaja ngamasiko nokuhlalisana phakathi kwabafundi abahlukene. Kuzovuleka amathuba okuthi izingane ezivela emiphakathini ehlukene zabelane ngamavaza azo, futhi imidlalo yesintu ayidingi isizinza ezibizayo ukusiza izikole eziningi eyezimali.

Yebo, imidlalo yesintu ikhetheke kakhulu ngoba ivame ukudlalwa mathuba, iphakamise ukuxhumana phakathi kwabantu, ubungani nokubambisana. Le midlalo ifundisa amakhono angowohlalo nangokuhlokoniphana, ukuvumelana nokusebenza ndawonye. Ngokuphambene, imidlalo yevidiyo yesimanje ingaba yodwa, futhi igxile kakhulu emakhonweni. obuxwepheshe noma ukushesha kwenxola. Imidlalo yendabuko iphinde isize ekugcineni kwamasiko esaphila, okungafundisa kalula emidlalweni yevidiyo.

Isizinza ezibalulekile ezidingeka ezikolweni zifaka izinkundla zemidlalo eziphephile nezilungisiwe, njengemibala ebhola noma indawo yokugijima, noma imishini, nemidlalo efanele, njengezibhola, izintambo zokugibela, nebhola lomgaqiswano. Uhlelo oluhle lokugcina kwezinto, ukucinisekisa ukuthi izindawo azilimele futhi zilunga ngaso sonke isikhathi.

Isinyathelo sami sokucala bekukwabelana ngalokho engikwenzayo nabanye. Mhlawumbe ngokusebenzisa izinkundla zokuxhumana noma ngokuhlela izifundo ezincane. Loko kungisiza ukuthi ngibone ukuthi abantu bayokuthakasela yini lokhu, futhi ngithole impendulo yokuthuthukisa. Ngemuva kwalokho, ngingacala ukwenza ngendlela ehlelekile, njengebhizinisi elincane noma inkonzo yokufundisa. Lokhu kungaholela ekutheni into engiyithandayo ibe yindlela yokuphilisa.

Ngicabanga ukuthi kudale izihlanganisela ezimbili, isidingo nesimo sokuba ukusakazeka kalula. Izinto ezifana nokudweba noma ukuthatha izithombo, kulula ukuze ukhombisa emphakathini, ikakhulukazi ngezinkundla zokuxhumana, futhi abantu abaningi bafuna lezi zinsisakalo, njengobuxhili bemicimbi, abaculi bamabhuku noma abathwebula izithombe zomshado. Ukufinyelela kwezizinsi ezishibhile, njengefoni enhle yokuthatha izithombe noma amapensela wokudweba. Nakho kwenza kube lula ukucalisa.

Ubudlelwano phakathi kobuchwepheshe nesikhathi sesikrini buvame ukunciphisa ukubamba ichaza kwezemidlalo, njengoba abafundi becitha isikhathi esiningi bezama izinto ezikwi-inthanethi. Lokhu kunciphisa isikhathi sokuzivocavoca, kodwa ubuchwepheshe bungaba usizo uma uhlanganisa izinhlelo zokufunda ezihlobene nomzimba noma imidlalo yevidiyo egcugxuzelweni zivocavoca. Ukusebenzisa ama-ephu athuthukile noma izinhlelo zokusebenzisa kungakhuthaza abafundi ukuba bathuthukise amakhono abo emidlalweni. Lokhu kusiza ekuchubekeni ukuzivocavoca.